Ama-likes abawatholayo uma bephostile ezinkundleni zokuxhumana kanye namakhono abantu.

Ilapho khona kwakudingeka khona usizo labezokuphuthuma kwasiza kakhulu, ukuba sikwazi ukubufonela abesizo lokwezokuphuthuma, ukuze bafike ngesikhashana nje bezothatha ingane eyayigula ekhaya.

Ku-inthanethi kunabantu abaningi abahlelele ukwenza okugebengu, kangangokuba bangasebenzisa izithombe zabantu ngendlela engafanele. futhi banithathele imali esemafonini emabhange amafoni.

Kwi-inthanethi kunezixhwanguxhwangu zabantu eziningi ezihlalele ukwenza izinto ezingalungile, kangangokuba bangathatha izithombe zabantu benze izinto ezingalungile. Baphinde futhi bakwazi ukuweba imali asemabhange abantu besebenzisa i-inthanethi, nokuziphatha kahle kwi-inthanethi kuyenza umuntu abe nesithombe esihloniphekile kwemabhizinisi uma efuna umsebenzi.

Ngingameluleka ngokuthi angabuphenduli ubuxhwanguxhwangu obenzeka ku-inthanethi kumakhomenti wakhe, abayeke bezenzele besho abakuthandayo. Ngoba abantu banithola amandla kakhulu uma beku-inthanethi wokuba bangenza ubuxhwanguxhwangu.

Izingoma zeminyaka eyedlule yangama-nineties, eighties, nama-two thousand yehluke kakhulu, ngoba kweyama-nineties nama-eighties umculo wakhona awuphuphi namanje sisawuthanda futhi sisawulalela. Kanti kweyama-two thousand uwulalela ngaleso sikhathi bese uyakhohlwa yiwo, usudlulela phambili komusha.

Amathuluzi okubhanga nge-inthanethi angabasiza abathengisi ukubhanga ngemali yabo.

Ngingamululeka ngokuthi ngimucele ukuba umsebenzi esiwenzayo, azinikele emsebenzini esiwenzayo ngoba enkundleni yokuxhumana ungathola yonke lento le engakuphazamisa, ugcine umqondo wakho ungasekho kwi-phrojekthi eyenziwayo.

Esikhathini samanje ezimbonini zokuthutha sekunama-ephu lapho okwazi khona ukuthola umshayeli ozokuhambisa endaweni oyifunayo ngenani elithile, engahambisana wena wedwa noma ehambise wena nomndeni wakho. Lokho sekwenze izimpilo zethu zabalula kangangokuba asisalindi isikhathi esiningi uma sifuna ukuhamba ezindawo eziphuthumayo.

Lolu uhlelo lapho esuke sikhuluma khona ngezigebengu ezingcingweni zokuxhumana ezizifihle ukuze zingakwaziwa ukuthi zingobani, lapho sisuke sizibuza khona ngempilo yazo lobugebengu. Ukuze ngimehlise umoya lo mlaleli ngingamuchazela ukuba njengoba sina lolu hlelo leli ukuze siqwashise abantu bakithi, ukuze bezokwazi ukuzibona uma sebengathi sebesenkingeni yokuba babanjwe ubugebengu. Or bahlangabezane nezixhwanguxhwangu ukuthi bangazivikela kanjani kuleso simo esikanjalo.

Ngingenza isici esithi abantu bangayikhipha kanjani imali ethunyelwe ngezinombolo isuka kwelinye ibhange beyikhiphe kwelinye ibhange, ngokuthi lezi , ngabafundisa ukuthi lezi zinombolo bangazifaka kanjani futhi bangazivikela kanjani, ukuthi kungabi bikho omunye umuntu okwaziyo ukuzikhiphela yena.

Ngingabeka umthetho wokuthi asifaki noma yini ku-social media engalimaza isithunzi sabantu, ukuze ngivikele le mthetho engiyibekile kungamele ngiyenze ukuthi uma umuntu ofaka lezi zinto ezingenza isithunzi somuntu sidicileleke phansi. Umuvale u-social media ukuba .